Ukuze ngicwaninge izikhathi zokulinda zomshwalense womngcwabo, ngangibuyikeza amadokhumenti enqubomgomo, ngiqhathanise abahlinzeki futhi ngihlole ukubuyekezwe. Ngangingabuza abasebenzile bomshwalensi mayelelana nemininingwane yesikhathi sokulinda. Okuhlukile nezinqubo zesicelo, imibuzo ingahlanganisa sithi isikhathi sokulinda. Ingabe kukhona okuhlukile? Sisebenzisa kanjani izimangalelo ngalesi khathi.

Ngingasichaza isimo sesimangalo esinqatshiwe, ngigqamise ukukhungatheka nokudideka, ukuze sisingathe kangcono ngizofuna izincazelo ezicacile. Ngibuyekezele imininingwano yezinqubomgomo, futhi ngifake isikhalazo esingase sibe khona. Ngingazigcizelela ukubaluleka kokuxhumana okusobala nokucubungula izimangalo ezinobulungiswa ukuze kuqinisekiswe ukwethenjwa nokweneliseka kwabahlinzeki bezokolashwa.

Ngishaqekile futhi ngishawa uvalo. Ingaphelelwa kanjani imali ngokuzumayo inkampani yomshwalensi? Bengilokhu ngikhokha ngikwethemba izinyanga ezinhlanu, futhi manje ibhizinisi lami lisengozini. Liyini ikusasa lendaba yami? Ingabe izicelo zisazohlonishwa? Ngidinga ukucaciselwa ngokushesha, nokuqinisekisa ukuze nginciphise umonakala ongase ube khona.

Lapho ngingathuthukisa i-medical aid yokuqala emndenini. Ngizocabangela ukuhlinzekwa okuphelele kokunakekelwa kwangaphandle kokubeletha izincinzakalo zokubeletha nokunakekelwa kwezingane. Izici ezibalulekile zihlanganisa ukumbozwa kwezinkinga zokukhulelwa, kubeletha esibhedlele kanye nokugoma, kanye nezinzuzo ezingeziwe zingaba khona jogokwelashwa kwenzalo. Ngingabuyikeza izindleko zephrimiyamu, abahlinzeki benethiwekhi nezikhathi zokulinda ukuze kuqinisekiswe ukuthi umndeni wami unesidingo esanele.

Ngingaqala ngokwenza iquotation ngibeke imali, ngicabange imali engizoyibeka khona ngizokwazi ukulungisa la engihlala khona. Ngibheke izinto ey'shodayo endlini, ngilungise, mese kufike imali mese ngiyalungisa. Ngicabange ibhizinisi engizolenza ukuze ngizoqhubeka ukwenza imali ngingahlali ngingenamali.

UDan angase angabaze uma izinkokhelo zibonakala zingahambisani kumkhawulo we-overdraft noma izidingo zokuboleka. Ukubuyekezela , imigomo kanye nezinkethelo zokuqhathanisa kubalulekile ukuthi uDan azenze.

Ukuqonda umshwalense womngcwabo ikakhulukazi ngesikhathi sokulinda, ngibona kubalulekile ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukuhlinzekwa kuhambisana nezidingo. Ngiyaqaphela mayelana nezikhala ezingaba khona ekukhavweni, futhi ngizizwa nginomthwalo wemfanelo wokubuyikezela nokucophelela imigomo. Inqubomgomo ukuze ngigweme izinto ezingalindelekiyo. Ukwazi ukuthi yini ehlanganisiwe nokuthi izinzuzo ziqala nini ekunikeza kunganginikeza ukuthula kwengqondo nokulondeka kwezimali kwabangabathandayo.